Amanyathelo okuqala abalulekileyo kukuqinisekisa ukuba ithole lisempilweni kwaye liyaphila. Okwesibini, kukulityisa ukuqinisekisa lisemandleni. Okwesithathu, kukutsalela umnxeba ugqirha wezilwanyana ukuze azokwenza uvavanyo nophando malunga nokufa kwenkomo. Okwesine, kukukhusela iinkomo ebezilala okanye ezihleli esibayeni esinye ukuqinisekisa ukuthi azifumenanga isifo, zizokwazi ukukhuseleka. Okokugqibela, kukutsalela umnxeba nokwazisa abasemthethweni okanye abasemagunyeni kwiziko lwezilwanyana malunga nokuvavanyo olufumanisekileyo kuphando malunga nokufa kwenkomo.

Ndiyazithanda kwaye ndiyazonwabela iitapile. Iitapile yeyona mifuno okwaziyo ukuyitya ngeendlela ezohlukeneyo kwaye uyidibanise nezidlo ezohlukeneyo. Ndiyazonwabela, ingakumbi ezigcadiweyo nezicujiweyo.

Ndicinga okokuba ngokwezam izimvo uMzantsi Afrika unabo oomatshini aboneleyo kodwa abafikeleli kwiindawo ezithile ezifana nasezilalini, apho kusekho amafama asakhasayo. Kuba nzima kubo ukufumana kwa oomatshini bokucheba iigusha, baye basebenzise izikere. Nto leyo eye ifake impilo yegusha emngciphekweni nokungakhuseleki.

Utshintsho lwemozulu luneziphumo ezinzulu kwezolimo. Imvula ingawa gwenxa okanye ingawi kwaphela, nto leyo echaphazela ukukhula kwezityalo. Ukunyuka kobushushu kwenza kube nzima ukuba izityalo zikhule kakuhle kwaye kunokubangela ukuba izilwanyana zingakwazi ukuphila kakuhle. Imimoya enamandla, imvula enkulu kunye nobushushu obugqithiseleyo nako kwenza kube nzima ukulima. Ezi zinto zonke zinciphisa izivuno kwaye zandisa indlala.

Ukusebenzisa oomatshini ezifama kuba ngunobangela wokuba abasebenzi abaninzi baphulukane nemisebenzi yabo ngenxa yokuba oomatshini benza imisebenzi abayenzayo ngokukhawuleza nangempumelelo. Ukuphulukana nomsebenzi kubangela ubunzima kwezemali kwaye abantu bahlale bengakwazi ukufumana ingeniso. Nto leyo ebangela ubuhlwempu okanye ubunzima bokugcina usapho lwabo. Ukuphulukana nomsebenzi kungunobangela kuxinezelelo lwengqondo, ukudakumba kunye nokuphazamiseka kwemeko yomntu ngobubanzi.

Umhlaba ubaluleke kakhulu ebomini babantu. Usetyenziselwa ukulima, ukukhulisa izilwanyana nokwakha izindlu. Ngaphandle komhlaba abantu abanakukwazi ukuzixhasa okanye ukuvelisa ukutya. Umhlaba ukwabambe indawo ebalulekileyo kwinkcubeko, kuba amangcwaba eenkokheli zethu nakwizizalwane zethu zikhona kuwo. Ngoko ke umhlaba ayingomhlobo wezoqoqosho kuphela kodwa ulibali lobomi benkcubeko yethu nembali.

Ukubuyiselwa komhlaba kubalulekile ekulungiseni imbali yobulungisa obungahambanga kakuhle eMzantsi Afrika. Kodwa ke le nkqubo kufuneka yenziwe ngobuchule nangobulungisa. Kufuneka kuqinisekiswe ukuba abo bafumana umhlaba bayakwazi ukuwusebenzisa kakuhle nokuba kungamasimi, ukufuya okanye ezinye iinjongo zophuhliso. Kufuneka kubekho inkxaso karhulumente, uqeqesho nezixhobo. Injongo engaphambili kukwakha uMzantsi Afrika ngcono apho wonke umntu anelungelo lokusebenzisa imithombo yelizwe, kuquka nomhlaba ngendlela enempumelelo kubantu bonke.

Ukusebenza ixesha elide ngaphandle kwekhefu elaneleyo kunokukhokhelela ekudinweni okugqithisileyo. Nto leyo inokunciphisa amandla omzimba kunye nokusebenza kakuhle, ukuphazamiseka kokulala, ukungondleki kakuhle, uxinizelelo lwengqondo. Umsebenzi ongapheliyo ngaphandle kwekhefu elifanelekileyo ubangela uxinizelelo lwengqondo olungapheliyo.

Esona sityalo ndisithandayo yigalikhi. Igalikhi inceda ekuphuculeni inkqubo yokukhusela umzimba kwaye ilwa neentsholongwane emizimbeni yethu singabantu.

Iindlela zokukhusela ibhokhwe ekufunyanweni ngamakhalane, ukusebenzisa amachiza afana neVimectin okanye eminye imixube elungele ukubulala amakhalane. Le ndlela inceda ukugcina iibhokhwe zikhuselekile.

Ezinye zezizathu ezibangela abafundi bangazikhethi izifundo zezolimo ezikolweni, ukungazi ngezolimo. Abafundi abanintsi abazi ngendima ebalulekileyo edlalwa lezolimo kuqoqosho nakubomi bemihla ngemihla. Ukungabikho kwezixhobo ezaneleyo, ezinye izikolo azinazo izixhobo ezifanelekileyo zokufundisa ezolimo njengeefama zesikolo okanye izixhobo zokusebenza. Ukufuna umsebenzi waseofisini, abafundi abanintsi bafuna imisebenzi epholileyo engafuni kube usemasimini okanye phandle, nto leyo ebabangela bangakhethi ezolimo.

Njengamsebenzi osebenza ngamaxesha athile enyakeni efama, ukukhusela ukuze ndingachaphazeleki sisimo kukucwangcisa imali kwangethuba. Kukufunda izakhono ezintsha, kukwandisa ulwazi kwaye ufunde izinto ezinokwenza ndibe semathubeni okuthi ndiqashwe kweminye imisebenzi nokujonga amanye amathuba emisebenzi ngexesha ndisanqumamisiwe efama.

Iingcebiso zokwandisa isivuno seembotyi egadini kukuqinisekisa ukuba ukhetha umhlaba ofanelekileyo, ukusebenzisa umgquba okhulelwayo kwaye nokunkcenkceshela iimbotyi ngamaxesha athile, ngakumbi ngexesha lokuhluma nasekuvuniseni iziqhamo. Okokugqibela, ukutyala ngendlela elungileyo.